Kgotso ba customer service. Ke Phehello a buang. Ke rekile data ya mashome a mararo hora e fetileng. Empa e se fedile hona jwale. Ha ke so qete le hora ke e sebedisa. Ke ne ke botsa hore ke ntho e etsahalang eno, hoba ha ke so e sebedise ho e sebedisa. Ebile ke halefile haholo hona tjena ke batla tjhelete ya ka.

E ka ba teng tsela ya ho boloka data. Ke nahana hore tsela ena ya ho boloka data e ka ba ho hafola sekgahla seo re kenang ka sona social media-ng.

Nna ke sheba boleng ba data eo ke e rekileng. Mme ke shebe hore ka letsatsi ke sebedisa bokalo. Ha e le data ya makgolo a mahlano, ke e harola ka hlano ebe ke sebedisa lekgolo ka letsatsi.

Nna di-data bundle tsa ka, ke di reka shop-ong. Ke di reka website-eng eo ho thweng ke . Mono o fumana di-data tse theko e tlase ka ho moratuwa ko eletsa hore le wena o ye ho o reke data moo o tla fumana data o e hlokang.

Moratuwa ke nahana ho re tla bua ka mora nako e telele. Ka ha theko ya data e batla e mphahametse haholo, e batla e phahametse le ka potleng ya ka. Ka hoo, ke nahana ho hafola ho reka data e le hore ke kgone ho boloka tjhelete.

Madume ba ha customer service. Ke rekile data mona ho thwo e tlo fela hara mpa bosiu. Data ena ha ke so e sebedise le ho e sebedisa, mme ke tlo etsa ntho tsa bohlokwa ka yona tsa sekolo. Ke ne ke botsa haele mona e tlo fela hara mpa bosiu. Empa nna ke tlo sebetsa ho fihlela hosane hoseng, hore ke taba e ke tlo etsa jwang eno. Hoba ha ke sa na teke ya ho ka reka data e nngwe, mme data ena ke e hloka haholo.

Madume mmuso wa dikantoro tsa mmuso wa Afrika Borwa. Ke hlokometse taba ya hore data matsatsing ana e se tura ka mokgwa o mong e ke sa utlwisising ka teng. Ka hoo, ke ne ke nahana mona hore ho ka ba jwang ha le ka kenyetsa setjhaba di-Wi-Fi mona nang. Hore re hafole ho reka data. Ka ha mesebetsi ha eyo Afrika Borwa mona, ha re na tjhelete, mme data ra e hloka ho apolaela mesebetsi. Ho etsa ntho tse ngata hore re fumane tjhelete, empa data e ya tura hore re fumane tjhelete eo.

Ke nahana ho reka motjhini o mona o rekisang data teng e le hore ke qale kgwebo ya data.

Nna mohala wa ka a se ntho tse bapalang ka bana, ke kopa o re o ska, nna o bapala ka mohala wa ka. Ka ha ke na le data mono mme wi qetile ke ena and ho na le ntho tsa bohlokwa tse ke tlamehang ho di etsa. Ka ho ngwanaka, ke a o kopa. Ke kopa o seka nna bapala ka phone ya ka haholo jwang ha ke na le data.

Dumela hape mona ke qeta ho reka data ya mona ya mashome a mahlano. Ke ena ke e kentse ebile ha re e kenye hape re na le wena o bone ntho e ke buang ka yona. Ha e kene ebile ha e hlahe le dinomoro tsena tsa teng di re ile ya kena kgale data ena. Ke ne ke kopa o nfe data e nngwe ka ha ke tlo e sebedisa data ena tsatsing la kasheno.

Ke tlo qala ke kene WhatsApp-ong e le ho dumedisa motswalle wa ka e sale, ke mo qetela kgale. Ha ke qeta ke founele moratuwa wa ka, ke mo jwetse hore ke ne ke hloka data, a ntshwarele ka ho se bue le ena kapa o se mo fe nako. Ha ke qeta ebe ke e sebedisa ntho tsa bohlokwa tsa sekolo. Ebe e salang ke a e boloka hore nenne ke kgone ho buwa le motswallle kapa yena moratuwa.

Madume dikantoro tsa data. Ke kenya tletlebo, monanang ke shebile ka mokgo sekgahla data e se e fela ka pele ka teng. Ke a ipotsa hore ho so etsahala jwang matsatsing ana a kasheko, kgwedi tse kabang tshelela tse fetileng. Ke ne ke reka data ya makgolo a mabedi. Mme neng nqhoba beke tse pedi, empa mehleng ya kasheno ha ke rekile data ya makgolo a mabedi se feela ka matsatsi a mabedi. Ekaba ho so etsahalang jwang ka data? Ha e ka le a re ja tje?

Madume, hape monna Santjho ke rekile data monanang. E bolela hore e sebedisitswe. Ke a kopa ka kopo o kgutlise tjhelete ya ka. Ke tla ipatlela data moo teng ke tla fumana e sa sebediswang.

Re ka leka ho e kenya le moreki enwana, ebe ha e sa kene, ke mo fa e nngwe a e kenyetse hona lebenkeleng monana. Ebe ha e sa kene. Ke founela ba dikantorong moo ke rekileng data teng hore ebe data ya bona e etsang jwang.

Motswalle ke hlokometse nthwe enngwe founung mona. Hore ha ke entse ntho eo thweng ke data saver on. Data ya ka e kgona ho nka nako e telele. Ka hoo, ke o kgothalletsa hore le wena ha o rekile data o light-e nthwena ho thweng ke data saver. Mme e tla boloka data ya .